Chabo, ukucala ucwaningo ngingathola izitatimende zokubunyekezwa komshwalense noma izimamezelo zezinkampani zomshwalensi ukuze ngibone izinhlelo ezahlukene nezinjongo zazo, ngingabuza e-ejenti yomshwalensi imibuzo efana nethi, zingaki izinsuku ezivamile zokulinda ngaphambi kokuthola imali yomngcwabo, noma ingabe kukhona izinto ezingathuthukisa isivinini zokukhokha njengokuthumela izincwadi eziphelele ngokushesha.

Abantu bangabhekana nokungaciniseki kokuphepha lapha bethatha imali ephathwayo, ikakhulukazi ezindaweni ezinokungenelela okuphephile kwe-inthanethi okungaholela ekubeni baphangwa noma badukise. Ukungachubeki kahle kwezinkokhelo noma ukulahleka kwesibambiso, kungaba inkinga uma kukhona amaphutha ohlele noma amandla kagezi anyekile. Ukungabi nolwazi olwanele noma ukungakhululeki ekusebenziseni amapulatifomu edijithali kungase futhi kubangele ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa imali yonkontileko noma babe nosizi lapho kukhona izinkinga zokusebenza.

Ngizizwa ngihlushwa izikweletu futhi nginokudangala ngoba ukubona izindleko ezincongelela ngaphezu kwami kungenza ngizibuze ukuthi ngabe ibhange lingasebenzisa ngokufanele noma lingangiboni kahle. Kungase kuba nokungangabaza nokungathembi njengoba imali ekhokhwa nge-overdraft ibonakala ingalawuleki ngisho noma uzama ukulawula izindleko zakho. Noma kunjalo, ngifuna ukucabanga ngobunono mhlawumbe kukhona izindlelo ezingcono zokuhlela izimali noma amathuba okucocisana nebhange ukuze bathukise imigomo ye-overdraft. Kodwa okwamanje ngizizwe sengathi ngidonsa emhlane yilendlela engaqondakali yokushintshisana kwemali. Okwenza ngibuze ukuthi ngabe kufanele ngisebenzise lelibhange noma ngifune ezinye izinketho.

Ngizizwa nginokucabangisisa futhi ngifuna ukuqiniseka ngoba ukukhetha uhlelo lomshwalense lwemoto kudinga ukuhlola izidingo zami kanye nezindleko ezihambisana nami. Ngicabanga ngamazinga avikelekile, njengokuvikelela komphutho lemoto sicu. Ukusukusa kwezindleko zokulungisa noma ukunakekeya kwabanye abantu abesengozini. Kodwa futhi, ngikhathazekile ngalamalungiselo e-claim ngoba izikhathi zokuphendula zisheshayo, ingabe izimpambiso siyakhokhwa ngokuphelele. Ngifuna ukuthemba ukuthi kwenzeka into angikho ngiseduze nengcizeni. Ukwengeza ukubheka izindleko zenyanga inzuzo yokuvikela kuyinto ebucayi kakhulu kimi.

Ngizizwa, ohh no ngizizwa ngishaqeke futhi ngicindezelwe kabi lapho ngibona ukuthi kuzodingeka ngikhokhe inhlawulo enkulu yokuvala indepozithi ngesikhathi, ngisho noma ngidinga leyo mali ngokushesha ngenxa yesimo esinzima. Ukungabaza ukuthi ngabe ngangenza kahle yini ukugcina lelichinga, noma ngabe ngangifanele ukulibeka kusengqondvweni, kungenza ngizizwe ngidlulele emuva, kodwa kukhona nokuzwakalela kwesithukuthele sokukhululeka ngobe ekugcineni ngiyakwazi ukufinyelela lezozimali eziyisicelo, ngisho noma kunesijeziso ukuyenza ngizizwe engathi sengisiyidina leso sikhathi esinzima.

Ngizocela uJulia acale ahlolele ukuthi i-akhawunti yemali yeselula iyatholakala yini endaweni yakhe e-Uganda. Njengoba izinconco zochumane nendawo zingabi nokwehluka, uma kungenjalo kungase kube kuhle ukumela ukuthi asebenzise insizakalo ezifana ne-mobile money ezivame ukusekwa kakhulu emaphandleni. Ngizomkhumbuza ukuthi acale imali yeselula yakhe futhi acabangele ukuthenga isimanyiso se-SIM ukuze ayivikele ekuhlekelweni noma ebugebengwini. Noma kunjalo uma engenayo imali eningi, ukugcina imali ecashile engxenye ethile yendlu ngase kube isinqumo esingcondo njengendlela yesivinini.